Uma ngigibele ibhasi ikakhulukazi ebusuku ngihlala ngibheke ukuthi abanye abagibeli baziphatha kanjani futhi ngihlala eduze komshayeli noma eduze kwabanye abantu, abangabukeka beqotho. Ngezikhathi eziningi ukukhanya nokunganele nendawo ezithile kakhulu kwenza umuntu azizwe engaphephile. Ngalokho ngihlala ngiqaphelile izinto zami futhi ngigweme ukusebenzisa ifoni noma ukukhombisa izinto ezihehayo, ngoba lokhu kungangikhandela amazinyo abushelelezi, cause abantu bahlezi beqaphele ukuthi umuntu uphetheni.

Yebo, ngake ngahlangana nomuntu engajabula ukwazana naye. Ngesikhathi ngihamba uhambo olude ngebhasi, sahlala eduze futhi saqala ingxoxo elula ngezinto ezilula njengendlela esiya kuyo nokuthi isikhathi sihamba kancane. Okwenza sezwana kahle ukuthi wayenobuntu obuvulelekile, ehlonipha futhi engakuthandi ukugcizelela ingxoxo. Konke kwakuhamba ngokwemvelo sabelane ngezinto eziningi ezifana nendlela esibuka ngayo impilo, izinto esizithandayo zokuzijabulisa, izifiso zethu zesikhathi esizayo.

Okokuqala abantu bomphakathi bangaba iso nehlo, bephawule izinkinga ezifana nemigodi, imigwaqo ephukile noma ukungabi nokukhanya, bese bebika lokhu kwiziphathi mandla ezifanele noma emaqenjini ezokuphatha emadolobheni. Bangasebenzisa izinkundla zokuxhumana noma ama-ephu ukukhalaza ukuze kundlulise, kundluliselwe izinkinga nezisho. Okunye bengahlanganyela emhlanganweni womphakathi ukuze bakhulume ngalezi zindaba, bacindezele ukuthi sixazululwe. Kungenzeka babe neqhaza ngokuhlela imikhankaso yokuhlanza noma ukugqugquzela inhlonipho mgwaqo.

Uma inkampani ikhetha phakathi kokuthutha emgwaqeni, isitimela noma ngendiza izobheka ukuthi iyiphi indlela eshibhile futhi enenzuzo enkulu. Ngokwesibonelelo, ukuthutha ngendiza kuyashesha kodwa kuyabiza kakhulu, Ngakho-ke kusetshenziswe kuphela uma impahla edinga ukufika masinyane. Ukuthutha ngesitimela kuvame ukuthi kube nezindleko eziphansi uma uqhathanisa nezimoto, ikakhulukazi ezimpahleni eziningi, kodwa kungathatha isikhathi eside. Ukuthutha ngezimoto kuvame ukubiza nyanga ngoba basebenzise ama-e-tolls lapho abakhokha khona izimali.

Okokuqala okungenziwa imikhankaso yokuqwashisa emiphakathini, kungasiza kakhulu abantu abadinga ukuqonda ingozi yangempela yokushayela bedakiwe, hhayi kuphela ukuthi akavumelekile. Okwesibili, ukungenelela ngokuqinile kwamaphoyisa njengama-roadblocks kanye nokuhlola kotshwala emigwaqeni kungasiza ukubopha labo abaphula umthetho. Kumele futhi kube khona izijeziso eziqinile ezibonakalayo ukuze abantu besabe ukushayela bephuzile. Okunye ukukhuthaza izindlela zokuhamba eziphephile.

Ngokubona kwami uhlelo lokukhokhiswa kwentela kwabathuthimpahla kufanele lube sobala. Lokhu kubalulekile ngoba izinkampani zidinga ukwazisa izindleko zabo kusenesikhathi, ukuze zihlele kahle izabelo mali zaso. Uma izindleko zingabikezelwa, kuba lula ukwenza izinqumo ezifanele mayelana nezindlela zokuthutha, amanani entengo kanye nezinhlelo zokulethwa. Ukuguquguquka kungaba khona ngezikhathi ezithize ngenxa yezimo zomnotho noma izinqumomgomo zikahulumeni, kodwa kumele kube kancane futhi kwaziswe kusenesikhathi.